Ni vona swi fanerile home based care i xikombiso xa lava tsoniweke lava va kumaka swakudya na tidyondzo to karhi etikweni rero swi va swi va swi ri kona.

I nkoka wo kulukumba ku ri va vanhu lavakulu va kumeka va karhi va kuma muholo ka mfumo hi mhaka ku ri a va ha swi koti ku ti tirhela.

Tanihi nhloko ya muti swi kahle ku va u nyika nseketelo ka leswi endlekaka etikweni nkarhi wun'wani u nga seketela hi marito kambe nkarhi wun'wani hi tirhisa na mali ku kombisa nseketelo lowunene ku ri na hi minkarhi hinkwayo va tshama va karhi va swi tiva ku a wu va nhloko ntsena ya muti kambe maendlelo ya wena ya vulavula.

Ina ni vona ku ri mhaka ya kahle ku mfumo wu nyika vanhu lava pfumalaka swo dya leswaku va kota ku ti xavela swi hunguta na vugevenga etikweni hikwalaho ko va va kuma mali yeleyo .

Hi ku vona ka mina mali ya social grant a yi enelanga ka vanhu lava yi holaka hi ku a yi va endleli nchumu xin'wana xa kona swo tala swi engeteriwa every minkarhi hi tin'hweti tin'wani na tin'wani mara vona va ngeteriwa ten rhandi hi hi lembe se a swi tava swi ri kahle ku va va va hleketelela ku ri na vona va kota ku hanya vutomi lebyi phepheke va nga ti kumi va tinghenelerise ka mhaka ya ku xavisa mimirhi hikwalaho ka ku lava mali.

E-e, a ti phakeli mphakelo wa kahle wa ma tshungulelo hi mhaka ku ri a a swa ha fani na minkarhi liya ya khale nkarhi wolowo hi nga ka wona e nkarhi luwa wa munhu just a va a ri ntirhweni swa ku mani swi endlisa ku yini mhani wa timeka a ve le ka swona ende a va na munhu loyi a va phuxana ku ri va tirha ntirho va ti byela ku ri hi ku i swa mfumo a ku na lava nga ta vulavula nchumu hambi wo vulavula a ku na loyi hi nga ta kumeka hi karhi hi report ka yena va ti endlela hi nkarhi wa vona va tshungula hikuva va loko va swi lava and a hi hinkwaswo swilo leswi hi swi kumaka a tliliniki hambi wo va u karhi u vabya swo karhi wu to ku tsalela papila ra ku famba nxava xo sungula a wu na mali a wu tirhi a wu holi grant.

E-e, ni vona swi fanerile ina ni vona swi fanerile ku government yi endla ku fana na ti-tender ku va yi thola ti-nurse yi teka ntirho yi nyika munhu yena a lava tinese ta yena ta ku ti kota ku tirha xibedhlele hikuva xo sungula government a yi swi koti ku ti yimela ka swo fana na swa titliliniki yo kota ku supply-a hi mimirhi na swin'wana na swin'wana hi ku xo sungula vatirhi va le ku tirheni tinese a ti le ku tirheni tliliniki hambi wo complain vo to ku languta hi matihlo vatirha the way va swi lavisaka xiswona.

Mbuyelo wa ti-mobile clinic ematikweni lava va pfumalaka vutshunguri ni vona ku ri mbuyelo wa kahle swinene hikuva va kota ku pfuniwa ekusuhani na lava tsandzekaka ku khandziya ku ya aka titliliniki ta le kule va pfuneka ni vona ku ri mhaka ya kahle swinene eka mfumo.

Ina swi fanerile ku ri matikoxikaya va va na titliliniki ta le kusuhi hikuva xo sungula na mali a yo va kona ya ku ya ka titliliniki ta le kule se swi na nkoka ku va nga va na titliliniki ta le kusuhani hi yo mhaka loko ku fika minkarhi ya ti ya ti nhlawulo a va hlawuli swilo leswi swi nga ta va hluvukisa ka village yaleyo.

Loko no foyinela ambulense yi nga fiki ni ta kombela un'wana wa makwerhu ku a ni pfuna a ni heleketela makwerhu wa mina exibedhlele loko ndzi fika exibedhlele ndzi ta ringeta ku kombisa ku ni foyinini a ni lo teka muvabyi ni n'wi veka emavokweni ya mina ni ta va kombisa e papila ro kombisa ku a ni karhi ni foni nakambe a ndzi kotangi ku pfuneka ku pfuneka hi nkarhi.

Lexi ni nga xi vona especially ka minkarhi leyi hi nga ka yona a Afrika-Dzonga a ka ha ri na vanhu lava lavaka ntirho wa ku va tirha hi ku tiyimisela swi tele ni nga swi vona tanihiloko ni ri eAfrika-Dzonga va kondlombetana hi ku ya pick up or ku ya attend accident leyi humeleleke hi yo mhaka ni ngo ongeti mfumo wa hina hi nga wu teka hi wu nyika munhu loyi a nga ta kota ku wu rhangela loyi hi nga ta ku loko wo tshika swin'wana swi nga endleki kahle hi n'wi landza hi n'wi vutisa ku hi tshembisi yini kambe namuntlha a hi swi koti ku ya vutisa hi ya vutisa mani.

Lexi mehe ni xi vonaka i ku mfumo lowu wa hina a wu ringeti ku landzelerisa munhu un'wana na un'wana loyi a kumekaka a ri ka timhaka ta HIV and AIDS a tiva ku i le kwini hi minkarhi hinkwayo xa vumbirhi mphakelo wa tiphilisi a ku fanele ku ri mphakelo lowu wu wu kumekaka tindhawu tin'wani na tin'wani hambi ku ri Shoprite.

E-e a swi fanelanga hi yo mhaka mfumo lowa hina wu fanele ku thola vanhu lava yeke exikolweni ku ya dyondzela vunese or ku tshungula vavabyi a va va nyiki mitirho hikuva vanhu va kumeka va lova atilayenini va nga fikanga na la va yaka kona.

Mfumo wa lowa wa hina ku papalata ku vavabyi va wa tanihileswi ni nga vekisa xiswona manana wa mina mfumo a wu tholi vatirhi vo tala loko swi fit-a ku ri va maka tiyindlu letikulu ku va kota ku tshungulela ka tona a va maka i mali ya mfumo musi.

Lexi va faneleke va xi endla i ku va thola vatirhi naswona va va na miehleketo ya ku kuma munhu loyi a va ku a ri ka xiyimo xa le henhla ku cheka vatirhi van'wana na van'wana ku va tshunguriwa hi nkarhi na lexi dileyisaka va swi tiva ku i ncini lexi xi khomeletaka vatirhi.

Loko ni langutile a va endlela ku ri va nga vi na vanhu vo tala atilayenini va tsandzeka ku va control hi yo mhaka va vanhu vo tala va tsandzeka ku ya ka tiphurayivhete health care hikwalaho ka ku va va pfumala mali.

Vubihi byo ya swibedhlele swa mfumo i ku ri loko i yi nampundzu u ya vuya namadyambu hambi wo va yi ri number two u ya vuya namadyambu i ku a va tirhi hi ku ya hi leswi why swi lavisaka xiswona vatirha hi ku ya hi leswi vona va swi lavisaka xiswona.

Ni vona swi fanerile ku va tirhisana tanihiloko hinkwavo ku ri vatshunguri hi ku swin'wanyana a swi lavi swibedhlele kambe swi lava tin'anga.

A swi ta hunguta ku lova ka vanhu swinene hi ku swin'wana xibedhlele a xi nge swi koti ku swi tshungula kambe tin'anga ta swi kota ku swi tshungula hi ku byin'wana bya vuvabyi a ko va vuvabyi kambe ku va ku ri ku biwa ko karhi.